Yeyi wena he yeyi wena he yeyi wena he wena iBuhlebemfundo hlala phasi uthandaze. IBuhlebemfundo ayidliwa, hlala phasi, uthandaze. Yeyi wena he yeyi wena he yeyi wena he wena thina asidliwa, sibuya eBuhle Buhlebemfundo, thina asidliwa, ingoma enjalo.

Kukulokha nawumbiza ngegama njengokuthi, Ziyanda, sithembe uZiyanda Ziyanda sithembe uZiyanda. Uba namandla amakhulu khudlwanyana.

Awukho ekhe ngezwa ngawo.

Awa, abavalelwa ngaphandle vele kufanele bajayele amatatawu amakhulu basese bancani. Lokhu kuyobarhelebha nabo nabakhulako kunezinto ekufanele bayozenza ematatawini bangacabangi bangacabangi bonyana ngewabentwana kwaphela, bakhumbule bonyana kade bawakhamba amatatawu wona amakhulu la, abanikele ukuzethemba.

Ingafakwa eenkolweni, sikhumbule bonyana imidlalo ayisiyo yokudlala kwaphela. Yona imidlalo yokweqwa kwentambo le, ibaluleke khulu ngombanyana iyatjhidela ngesifundweni se-Maths, ngitjho sembalo. Lokha nabeqako, bayabala nanyana bayakhuluma, lokho kuyarhelebha ekutheni lokha nabafundako bakwazi ukukhumbula kangcono. Kunezinto abazenzako nabeqayeqako nje, kunamagama abawakhulumako. Umdlalo wokweqa ufaka into ezinengi ekufana nembalo kufana amakghono wepilo kufana nelimu mbala.

Izinto zitjhabalala ebegade lokha imithetho yemidlalo itlolwe phasi lokho isizukulwana esizako kobanyana izinto zazikhanjiswa nje kilo umdlalo ngombanyana ekukhambeni kwesikhathi, izinto ziyatjhuguluka, zenziwe ngenye indlela, alo nagade kunendlela ekhona etlolwe phasi, kuba lula ukubuyela encwadini uqale bonyana into esiyenzako le, iyafana na nale egade yenziwa ekadeni.

Midlalo egade idlalwa ekadeni, midlalo egade idlalwa lokha bogogo nabomkhulu efana nomrabaraba midlalo, efana neenketo, midlalo efana nentambo . Midlalo ebegade idlalwa ifundisa ngakwelinye ihlangothi kodwana bebangazi bona iyafundisa, abantu kodwana imidlalo yendabuko midlalo yakade ekukhule abokhokho nabogogo ivele ikhona idlalwa.

Awa, imidlalo yendabuko ivuselela imvelaphi yethu, ivuselela ubuntu bethu, ikhumbuza thina bonyana sifundise abentwabethu kobana sibuyaphi besifike la, izinto zazenziwa njani. Qala, imidlalo yekadeni efana neenketo, yayidlalwa ngeengogo phambilini, ngalokho, siyakwazi ukuthi sazise abentwabethu nelutjha elisezako ukobanyana kade yayidlalwa kodwana njenganje seyidlalwa ngamatje ngombanyana iingogweza, zingasatholakali lula.

Midlalo edlalwa endaweni yangekhethu yendabuko, ziinketo, mgutjha, mrabaraba.

Ibahlanganisa khulu imidlalo yendabuko ngombana ayikhethi bala, ayikhethi bulili, kuyakghonakala bonyana ube mumuntu wembaji kodwana udlale umdlalo weenketo. Kukghonakale begodu umuntu wengubo udlale umdlalo womrabaraba, ayinalo ibandlululo. Yingakho abantu ibahlanganisa imidlalo yendabuko.

Ilutjha lifunda kunengi emidlalweni yendabuko, khulukazi ngombana iindlela esibiza ngayo izinto njenganje ayisafani nekadeni, alo-ke nasidlala imidlalo yendabuko sikhumbuzana ngelimu ukobanyana ilimu lethu kuhlehle, izinto sizibiza ngaleli ngaloluhlobo begodu ifundisa ihlonipho. Emidlalweni yendabuko, nithi ningadlala, kunesigaba lapho nifika khona, esikhombisa ihlonipho, ukwenza imiphumela yakhona ingiyo ebonakalisa bona ihlonipho ifunakala kangangani, lilimu, nehlonipho.

Zinengi iinzathu ezenza ukuthi imidlalo yendabuko kufanele ibe khona eenkolweni. Kokuthoma, imidlalo yendabuko lokha uyidlala ufunda ukuthatha iinqunto nokuzijamela, ngizokufanisa ngomdlalo womrabaraba. Lokha nanidlala umrabaraba, ukghona ukUberegis ingqondo yakho ngendlela ongakghona ngakhona ngombana uyazi kobana kufanele kube nendawo oyivalako, ucabangela phambili. Alo-ke, kuyokusiza bonyana imidlalo yendabuko ibe seenkolweni, irhelebha abafundi bethu ukucabangela phambili, ukuzithemba, ukuzazisa nokUberegisa amaqhinga athileko ngombana ngaphakathi kwemidlalo yendabuko, kunamaqhinga esiwaberegisako lokha nasidlalako.